Mna njengoko ndingumXhosa, indlela yokunxiba apho umenywe khona ibalulekile. Umfazi uyothi anxibe ezasemzini zokwenda kwakhe ukubonisa intlonipho kwikhaya elo athe wamenywa kulo. Intlonipho leyo ethi umfazi uyakunxiba izinto ezogquma umzimba, angawuvezi ngaphandle noba kukanjani ngoba ekugqibeleni ulotyolwe.